Ndi zwi vhona sa kuitele kwa sialala kune kwa tutula ṅwana kana mutukana uri a yo vha munna hanefho hune a khou ya hone na musi a tshi ḓo vhuya u vhuya sa munna.

Ndi takalela nyimbo dzine dza vha dzi kho amba nga ha shango ḽa hashu uri ndi ḽa vhuḓi u swika gai, ndi dzone nyimbo dzine dza ita uri ndi elelwe hayani.

Nṋe ndi muthu a sa tevheleliho sialala, honeha arali nda vha na ṅwana wa musidzana, ndo vha ndi si nga si tende uri na ene a zwi tevhelele ngauri nṋe sa mubebi ndi vha ndi si na ṱhalukanyo yo kalulaho ya zwa sialala. Fhedziha arali ene a swikelela kha tshifhinga tshine a vha na ṱhalukanyo i ne ya pfesesea nga ha sialala thi mu thivhi uri a zwi tevhelele.

Kha mutshato wa sialala ndi musi ḽeḽo ḓuvha ho ambariwa miṅwenda na misisi, tshiambaro tsha Tshivenḓa, zwiḽiwa zwine zwa vha zwi khou ḽiwa ha vha hu zwiḽiwa zwa sialala. Zwi no nga mituku, zwo no nga migayo, zwo no nga magulu, miroho ya delele, miroho ya mitshaini na mabovhola, ha dovha hafhu ha vha na zwidzimba. Ndi hone musi ri tshi ri ndi mutshato wa sialala, honeha ha vha hu khou lidziwa dzi nyimbo dza sialala.

Nwananga wa mutukana ndi nga mu rina dzina ḽi no pfi Tshilidzi, ngauri u vha na ṅwana wa mutukana ndi vhona tshi tshilidzi tshihulwane nga maanḓa.

U fha ṅwana dzina u ya nga ha nṋe ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri ḽeḽo dzina ḽi vha ḽi khou porofita vhutshilo hawe kana maḓuvha awe a ne a vha a khou tshila.

Nga nḓila i ne nda ḓivha hu tshi bikiwa mashonzha ngaho, ndi ya uri a thoma a nausiwa, o no nausiwa wa kona u a shela nga ngomu panini. U tshi a shela nga ngomu panini, wa a kadzinga kana wa shela ṱamaṱisi. U tshi shela ṱamaṱisi, wa kadzinga nalo, wa shela na nyala wa kadzinga nalo, wa kona u shela haa muṋo kana zwi paisisi, wa shela maḓi wa zwi litsha zwi xaxare.

Arali hu mufumakadzi o ambara nga nḓila i ne ya bvisa muvhili wawe nnḓa, vhathu vha tshinnani vha mu sedza nga nḓila ya u mutama na nga nḓila ya vhudzekani, ngauri u vha o bvisa muvhili nnḓa u ne wa vha u tshi khou tamisa kha vha tshinnani. Onovho vhu ambarele kana ku ambarele ku vha ku si ku ambarele kwa vhuḓi, nga uri arali u wa mufumakadzi a u ngo tea u tshimbila wo bvisa muvhili nnḓa u tshi khou tamiwa nga vha tshinnani nga nḓila i si yone.

Arali a mufumakadzi o ambara nga nḓila ine ya sumbedza muvhili wawe, vhathu vha tshinnani vha mu lavhelesa nga nḓila ya u ṱangana nae tshihulwane kana vha musedza nga nḓila ya vhudzekani, ngauri vha vha vha khou tama zwine vha vha vha khou zwi vhona.

Ndi zwa ndeme uri u ṱanzwe muroho ngauri muroho u vha u khou bva nnḓa mavuni hune hu a vha na zwipuka zwiṱuku zwine zwa vha zwi tshi khou tshimbila nṱha ha wonowo muroho. Musi u tshi u tupula u tshi nyaga u u bika kana wa u lugiselela uri u ḽiwe, u tea u thoma wa u ṱanzwa, wa bvisa tshika dzoṱhe dza mavu.

Mashudu mavhi a thi na nḓivho yo kalulaho kha zwiimiswa zwine zwa langula zwa mirundu.

U ya nga ha nṋe ku ambarele kwa muthu ku vha ku khou amba zwinzhi, u fana na musi mufumakadzi o lovheliwa a tshi ambara zwiambaro zwitsu. U vha a khou sumbedza zwa uri u kha tshifhinga tshawe tsha u lila.

Muthu wa munna u tea u ambara vhurukhu na tshikhipha kana na dzhasi duvha linwe na linwe, ndi zwone zwine a tea u zwi ambara.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi si zwa ndeme uri ṅwana a newe madzina o no fhira mararu, ḽithihi ḽi vha ḽo linganela nga uri ndi ḽone ḽine ḽa ḓo shumisesiwa vhutshilo ha ṅwana hoṱhe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona i tshi vhangiwa nga uri mahayani hu vha hu si na vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou tshimbila nga zwiendedzi ḓuvha na ḓuvha. Vhathu vhanzhi vha mahayani vha ḓi dzula vha mahayani, vha tshimbila kha ṅwe hu luthihi nga ṅwedzi, zwino haa, arali hu vha hu tshi vha na tshiendedzi tsha nnyi na nnyi tshi vha tshi sa khou ita tshelede arali.

Arali i mitshato ya sialala, mitshino i ne ya tea u vha hone ndi mitshino ya tshigombela.

Vhuponi ha hashu munna u ṱaluswa nge a vha o ambara vhurukhu.

Mashudu mavhi a thi ḓivhi zwinzhi nga ha zwine zwa itea murunduni, lune a thi ḓivhi uri ndi zwiḽiwa ḓe zwine zwa ḽiwa hanengei.

Musi u tshi khou bika delelele, u thoma wa ṱanzwa maṱari a delele, u tshi fhedza wa a dzhenisa bodoni. Musi wo dzhenisa bodoni, u tea u shela maḓi maṱuku u itela uri maṱari a hone a ṋoke, o no ṋoka a tshi nga o no vhibva nyana, u ḓo shela ṱamaṱisi. U tshi shela ṱamaṱisi, wa ritha wa zwi tendela uri zwi xaxare, musi zwo no xaxara wa kona u shela lubavhe.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa u ṱhompha mvelele musi vhathu vha tshi a murunduni, honeha ndi zwa vhuṱhogwa uri hu dzule u tshi ṱhompha mvelele ya hau tshifhinga tshoṱhe.

Mashudu mavhi thi na nḓivho nnzhi zwi tshi swika kha domba, ngauri na nṋe a thi thu ya dombani. A hu na manzhi a ne nda nga a amba zwi ya kha ha domba.

Naho ndi si na nḓivho nnzhi nga ha sialala ḽa mirundu, fhedziha ndi vhona uri vharangaphaṋda vha nga kona u ṱuṱuwedza vhabebi vha vhana nga u vha vhudza zwoṱhe zwine zwa itea musi vhana vha tshi ya mirunduni. Vha tea u vha vhudza vha tshi khou tou tshi vha tshi khou toolola tshini na tshini kana zwoṱhe zwine zwa itea musi vhana vha tshi ya murunduni uri vhabebi vha kone u ḓivha uri vhana vho tsireledzea. Honeha vharangaphanḓa vha a tea u amba na the importance.